Nga murahu ha musi ho no kaṋiwa, hu nga ḓi dovhiwa hafhu ha ṱavhiwa zwiṅwe zwimela uri haḽa mavu, a si vhaisale. Kana ha sheliwa manyoro a fhedza a dipiwa.

Zwine zwa fanela u dzhielwa nzhele musi hu tshi kaṋiwa iyo mitshelo. Ndi uri ri ṱhogomele uri miri ya iyo mitshelo i si ṱhukhuwe, uri miṅwe mitshelo i ḓo kona u mela.

Ndi vhona u nga ndimo ya rooibos i na vhundeme vhuhulwane vhukuma, nga uri i ya longa tshanḓa kha u hula ha ikonomi ya Afurika Tshipembe.

Vhundeme ha sunflower ndi vhuhulwane vhukuma nga uri vha ya maga mapfura. Vha dovha hafhu vha longa tshanḓa kha u hula ha ikonomi ya Afurika Tshipembe, musi maṅwe mashango a tshi ṱoḓa mapfura a sunflower, vha ha sunflower vha a kona uri vha vha rengisele hayo mapfura. Tshelede ine vha i wana kha maṅwe mashango, i tshi vhuya fhano Afrika Tshipembe i a hudza ikonomi.

Ndi nga dzula fhasi na muṋe wa bulasi, nda mu ṱalutshedza uri mitshelo yo vhaisalaho i a i ḓisi mutakalo kha tshitshavha.

A tshi fhedza u kaṱa, u shela manyoro. A a ḓipela fhasi, uri a kone u ṱavha zwiṅwe zwimela.

Zwi a longa tshanḓa kha u hudza ikonomi, ya shango ḽine ḽa vha na vhulimi. Zwa dovha hafhu zwa dzhiiwa zwi zwa ndeme, nga uri zwi a gonyisa tshivhalo tsha zwiḽiwa kha tshitshavha.

Ndi nga lima mavhele nga uri mugayo ndi wa ndeme.

Mitshelo ine nda i takalela, ndi mingo na miafukhada, nga uri mingo i ita tshisevho ya dovha hafhu ya ḽiwa. Ngeno miafukhada i tshi ita mapfura ya dovha hafhu ya ḽiwa.

Ndi nga to ṱavha davhi ḽa muri, uri u hule.

Ee, ngauri maswiri a shumiseswa kha zwithu zwinzhi.

Ee, dzi a vha vhuyedza nga uri hedzo nḓirivhe vha a kona u dzi ḽa vhone vhaṋe. Vha dovha hafhu vha rengisela vhadzulapo vha nga tsini.

Liga ḽa u thoma, ndi u lima. Ḽa vhuvhili wa nyora, ḽa vhuraru wa dzhenisa mbeu, ḽa vhuṋa wa sheledza.

Khavhishi dzi ṱavhiwa tshilimo nga uri ndi tshifhinga tsha mvula.

Khavhishi i shumisiwa kha u sevha, ya dovha hafhu ya shumisiwa kha u ita atchaar.

Ndi nga dzhia khavhishi hedzinoni nda dzi rengisa nga mutengo wa fhasi, dziṅwe nda ita atchaar.

Lettuce dzi ḓisa pfushi kha muvhili wa muthu.

Ndi Blue Death.

Ndi tshipinishi na mutshaini.

Ee, vha a takalela u lima zwiḽiwa zwavho vhone vhaṋe.

Ndi nga uri a dzi anḓanesi na maḓi manzhi.

Ndi fanela u dzula ndo i sedza uri a i khou dzhena zwivhungu na.

Ndi u ḽiwa ha zwimela nga dzi ṱhoho na mapfeṋe.

Ndi thophi na muroho wa bovhola.

Miroho i nga ḓi ḽiwa nga zwipuka, kana ya tswiwa nga vhathu.

Ndi nga vhudza vhalimi vhaṱuku uri musi vha tshi thoma u lima spinatshi. Vha lime tshone tshi tshoṱhe, uri tshi ḓo kona u hula tshi si khou khakhiswa nga zwiṅwe zwimela.

Waini i ṱavhiwa sa miri, ya kona u gayiwa, ya vha maḓi.

Ndi nga ṱalutshedza vhabebi uri vhundeme ha vhulimi, vhu ri thusa kha u alusa ikonomi ya Afurika Tshipembe na u kona uri vhathu ri ḽe.

Ndi ḓivha red wine na Fourth Street.

Ndi nga vhiga uyo mulandu kha muṋe wa vhengele, kana kha khamphani ya ḽeneḽo boḓelo.

Ndi zwa ndeme nga uri zwi tsireledza kha u sa fariwa nga mapholisa.

Tshenzhemo yanga ya musi ndo no na waini, ndi ya uri i ḓadzisa malofha muvhilini.

Ndi u thoma nga u sedza uri a huna tshikokovhi naa, kha muri.

Mushumo wa manngo, ndi u ita atchaar.

Mitshelo ine ya thusa kha u fhaṱa maswole kha muvhili wa muthu, ndi nḓirivhe na maafukhada.

Ee, ndi a ḓivha. Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou i shumisa.

Ndi nga vha vhudza uri arali nda nga vha wana vho fara nḓirivhe, ndi nga vha pandela mushumoni.

Ndi mutshaini nga uri u a ṱavhanya, u rumbuwa tshilimo.

Ndi vhona zwi na vhundeme vhukuma, u itela tsireledzo ya zwimela zwe nda ṱavha.

Ndi mutshaini na ṋawa.

Ndi tshilimo.

Maafukhada a ita mapfura, a dovha hafhu a sevha.

Hai, a ku ngo fhambana nga uri maṱavhele ndi mathihi, na season dzine vha ṱavha ngadzo, ndi nthihi.

Ndi nga murahu ha musi khuhu dzo kavhiwa nga vhulwadze, dzi tshi khou fa.

Ee, ndi a tendelana nazwo. Hezwo zwo ṅwaliwaho hafho nṱha.

Ee, ndi zwone, kholomo dza mafhi dzi na mushumo wa ndeme kha sekhithara ya zwifuwo nga u ṋetshedza tshisima tshine tsha vha uri tsho linganela tsha mafhi. Tshine tsha vha tshibveledzwa tsha ndeme, tsha vhulimi tshine tsha ḽiwa shango ḽoṱhe.

Ee, ndi vhona yo tea.

Zwi mbo ḓi wisa bindu ḽanga, nga uri musi nṋe ndi tshi fhedza u yo renga iyo ṋama. Ndi tshiya phanḓa, a thi nga si tsha kona u i rengisa.

Ee, ndi vhona vhu na vhubindudzi vhu hulwane vhukuma.

Ndi nga mu ṋea ngeletshedzo ya uri, a fuwe khuhu.

Phambano ndi ya uri khuhu dza hayani, makumba a hone a ita zwikukwana.

Khuhu hedziḽa, dzi nga lovha nga nṱhanisi ha mutsho.

Ee, ndi zwa ndeme nga maanḓesa.

Muvhuso unga tikedza vhafuwi vha khuhu, nga u vha lambedza kha mabindu avho. U itela uri a hule.

Zwiḽiwa zwine zwa tea u ṋekedzwa khuhu, ndi mavhele na mufumbu. Zwa dovha hafhu zwa tea u ṋekedzwa maḓi, uri hedziḽa khuhu dzi kone u aluwa zwavhuḓi.

Ee, ndi a vhona nyaluso ya khuhu vhuponi ha hashu, i tshi vhonwa i ya vhuṱhongwa.

Musi mutsho u tshi shanduka, hu tshi vha na phepho. Khuhu dzi mbo ḓi dzheniwa nga vhulwadze dza fa, zwine zwa sia bindu ḽi tshi vhowa.

Rabulasi u tea u ita vhudzulo nyana, vhune ha tonga hu na matope nyana nga uri nguluvhe dzi funesa u tambela matopeni.

Tshine nda nga thoma u tshi ita, musi ndi tshi fhedza u fuwa i dzo nngu dzanga. Ndi nga dzi fhaṱela fhethu ho tsireledzeaho, uri mafobvu kana mbava dzi si kone u swikelela hune dza nga dzi tswa.

Hai, a thi vhoni zwo fanela nga uri ngavhe zwo tsireledzea uri muṅwe na muṅwe rabulasi a fuwe ostrich. Zwo vha zwi si nga tea uri zwi thome zwi ye mulayoni kana uri muthu a thome a wane mabambiri. Uri a kone u fuwa ostrich, nga zwo ndi tshi vhona zwi songo fanela.

Mbudzi dzi ḓisa tshelede nnzhisa vhukuma, nga uri ni a wana mbudzi nthihi i tshi khou rengiswa nga two thousand. Ngeno u alusa mbudzi zwi sa dzhii tshelede nnzhi nnzhi, nga uri mbudzi i a ḽa zwithu zwi no tonga mahatsi, zwine musi ni tshi yo zwi renga. A zwi vhuyi zwa dzhia masheleni manzhi.

Tsha u thoma tshine muthu a tea u humbula ngatsho, ndi u fuwa khuhu.

Ndi vhona unga u fuwa nguluvhe, zwo fhambanani na u fuwa mbudzi na khuhu. Nga uri nguluvhe dzi na mushumo munzhi, nguluvhe ndi dzone dzine dza tea u thogomelwa nga maanḓa. U fhirisa mbudzi na khuhu.

Muthu u tea u dzi ṱhogomela hedzo nguluvhe, a dzi ṋea zwiḽiwa, a dovha hafhu a ṱhogomela mutakalo wadzo.

A thi ḓivhi tshithu nga ho vho vhulwadze.

Ndi vhona zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi nga mannḓa, nga uri kharali mushumi a si na tshenzhemo ya u shumisa mitshini. A nga ḓi fhedzisela o shumisa zwanḓa, zwine zwa ḓo sia mushumo u si tsha ṋaka.

Ndi nga vha humbela uri, vha ndambedze. Vha tshi fhedza hafhu u ndambedza, nda dzhia heḽi bindu ḽanga, nda ḽi shera navho.

Ee, zwi na ndeme.

Zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi, nga uri musi maḓi a siho, zwifuwo zwi nga ḓi fa. Ngeno rabulasi a si tsha wana tshelede, nga uri musi hezwiḽa zwifuwo zwo fa, a nga si kone u zwi rengisa. Zwine zwa sia bindu ḽawe, ḽi tshi vho wa.

Ndi nga vha humbela thuso kha vhudavhidzani, uri vha ṅwalele uri vha thivhela hani malwadze kha zwifuwo zwavho.

Ndi nga humbela thuso kha vhaṅwe vho rabulasi vhahulwane, uri havho vho rabulasi vhahulwane huvhe vhone vhe ne vha ḓo nye la. Hangei kha muhasho, vha nyambela nga uri musi ha vha vha rabulasi vhahulwane, vha tshi amba ndi vhone vhane vha ḓo kona u pfiwa.

Ee, ndi vhona hu na masiandoitwa. Masiandoitwa a hone a si a vhuḓi, nga uri hu ḓo swika hune haeḽa maṋanga a kholomo a si tsha hula.

Maṋanga a kholomo avha a khou fhungudzelwa uri, haḽa maṋanga musi kholomo dzo halifha, a si kone u vhaisa vhashumi. A dovha hafhu a shumiswa kha u ita zwiṅwe zwithu zwine, zwa lidza nyimbo. Zwi no tonga dzi drums.

Zwine nda takalela u zwi ṱavha ngomu ngadeni yanga, ndi muroho na khavhishi na maṱamaṱisi.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ḽa vhuswa ho bikiwaho nga makhaha, khathihi na mukapu wa bikiwaho nga makhaha. Fhedzi zwone ndo wana zwi sa ḓifhesi nga maanḓa.

Ndi ḓivha uri makhaha a shuma u bika vhuswa, khathihi na mukapu.

Hai, a thi a thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ṱavha gurowu, ngomu tsimuni yanga.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana, ndi khou ḽa dzi witbix. Dzi witbix, ndo thoma nga u dzi panga tshidishini nda shela mafhi, nda fhedza nda panga nga ngomu ha makhiroweivini, nda dzi dudedza. Ndi tshi fhedza, nda mbo ḓi ḽa.

A thi ḓivhi tshithu nga ha Jungle Oats.

A thi ḓivhi tshithu nga ha mutshelo wa kiwi.

Ndi shumisa maapuḽa kha u ita dzhusi.

Ndi vhona unga dzhusi kana tshikwatshi tsha maswiri. Hu dzhiiwa haḽa maswiri, a pwaṱuliwa. Ha ntshiwa hezwiḽa zwine zwa vha nga ngomu, zwi no pfi dzhusi, zwa kona u ṱanganyiswa na maḓi, zwa rithiwa.

Kha vhupo ha hashu, mbudzi dzi fuwelwa u itela ṋama. Ee, ndi vhona unga vhathu vhanzhi vha tea u dzi fuwa.

Tshanduko ya kiḽima, i thithisa nḓisedzo ya zwiḽiwa nga uri kharali huna mvula nnzhi nnzhi, zwiṅwe zwa zwimela zwi a kumbiwa.

Wa mutsho, zwi a thithisa u tsireledzea ha zwiḽiwa nga uri huna zwiḽiwa zwi no tonga dzi ṋama, zwine zwa tea u dzhiiwa zwa isiwa hunwe fhethu. Zwino hai kharali vhuendi vhu siho, zwi mbo ḓi thithisa, u ṱuwiswa ha hezwiḽa zwiḽiwa.

Zwithu zwiswa zwine zwa nga ita uri nḓisedzo dza vhulimi, dzi kone u konḓelelela tshanduko ya kilima, ndi uri hu nga fhaṱiwa fhethu hu no tonga holo nyana, ha itiwa ngade nga ngomu. U itela uri musi mutsho utshi shanduka, u si thithise zwinthu, u si thithise vhulimi nga uri hu ḓovha hu khou limiwa nga ngomu ha heyo holo.

Mushumo wa nḓisedzo dza po, ndi zwa uri, ndi dza uri maṅwe mashango kharali nga ngeno huna tshothelelo ya zwiḽiwa nga nṱhanisi ha kiḽima, vha mbo ḓi ḓisa zwiṅwe zwiḽiwa zwi bvaho kha heḽo ḽiṅwe shango. kana kha muvhuso washu, muvhuso washu u a dzhia hezwiḽa zwiḽiwa, wa ya wa ṋekedza vhadzulapo vhane vho khakheliwa nga nṱhanisi ha kiḽima.

Mitengo ya zwiḽiwa i ya gonya vhukuma, nahone zwi a konḓa nga maanḓa uri vhathu vha swikelele zwiḽiwa.

Mutakalo wa tshitshavha u mbo ḓi tsa vhukuma.

Vhathu vhanzhi zwi a itea uri vha si wane zwiḽiwa zwa pfushi, nga thaidzo ya kiḽima, nga uri muvhuso u ya lenga u ḓisa zwiḽiwa. Nga tshiṅwe tshifhinga muvhuso a u ḓisi zwiḽiwa na luthihi.

Mutsiko wa zwiḽiwa u bva kha tshanduko ya kiḽima, zwi engedza malwadze nga uri vhathu vhanzhi vha ḓo vha vha si khou kona u swikelela zwiḽiwa zwa pfushi. Zwine zwa ḓo sia havho vhathu vhanzhi, vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwi songo fusheaho. uri vha ḓo kona u fura, zwine zwa ḓo ita uri vha lwale. Hone oho u lwala havho ha u shotha ha zwiḽiwa zwa pfushi, zwi nga fhedzisela zwo ita uri vha lovhe. Vhaṅwe vha vhathu, vha vha vha si khou kona u swikelela hezwi zwiḽiwa zwa pfushi, nga nṱhanisi ha uri mutengo wa hone u vha wo ḓi engedzea.

Vhathu vha tshitshavha, vha nga thoma u lima miroho, u lima dzi khavhishi, u lima maṱamaṱisi miḓini yavho. Uri na musi kharali zwiḽiwa zwi khou shotha, vha vhe vha tshi ḓi vha na zwiḽiwa nga ngomu miḓini yavho. Zwino ha i, vhathu vha tshitshavha muṅwe muḓi muṅwe na muṅwe, u tea u ita ngade, wa lima zwimelwa zwa u ḽa.

Mutakalo wa vhalimi na vharengi u vha wo kwamea zwisi zwavhuḓi vhukuma nga uri vhalimi vha vha vha si tshena zwine vha nga lima, na zwine vha nga rengisa. Ngeno vharengi vha si tshena zwine vha ḓo renga.

U shanduka ha kiḽima, zwi fhungudza pfushi nga uri musi kiḽima i tshi shanduka, ha vha na mvula khulwane. Hezwiḽa zwiḽiwa zwi mbo ḓi fhungudzea pfushi ngo uri zwi vha zwo ṋeleswa nga mvula. Kana kharali ḓuvha ḽa shanduka, ḽa vha ḽi khou fhisesa nga maanḓa, hezwiḽa zwiḽiwa hu ya swika hune zwa tshinyala hone. Zwa si tsha vha na pfushi nnzhi.

U thithisea ha kiḽima, zwi fhungudza zwiḽiwa nga nḓila dzo fhambananaho nga uri, kharali kiḽima ya tshentsha. ha vha na mutsho wa phepho nga maanḓa. Huna zwimela zwine a zwi anḓani na phepho, kana kiḽima ya tshentsha ha vha na mvula khulwanesa. Huna zwiḽiwa zwine a zwi anḓani na mvula khulu. Kharali kiḽima ya tshentsha ha vha na ḓuvha nga maanḓa, zwiṅwe zwa zwiḽiwa a zwi koni u mela zwavhuḓi, na pfushi yazwo i a fhungudzea.

Mbadelelo dza fushi dzine dza ḓi tika nga zwiḽiwa zwo ṱanganyiswaho nga tshifhinga tsha vhuleme, ha kilima, ndi zwithu zwingaho mirambo, zwikoli.

Mbekanyamushumo dza pfushi dzi nga fhaṱa zwifhaṱo zwihulwane, dza dovha hafhu dza ita uri mini? Hezwo zwimelwa kana zwiḽiwa, zwi ṱavhiwe fhethu ho tsireledzeaho. Hune kharali musi kiḽima ya nga shanduka, a zwi nga kwamei.

Zwine zwa vha hone kha mveledziso ya tshifhinga tshilapfu zwo shaya pfushi kha vhana zwine zwa vhangwa nga kilima. Ndi vhulwadze ha mukhushwane, na vhulwadze ha u vhaisala thumbuni.

Zwi ṱuṱuwedza uri vhathu vha pfulutshele vhuponi vha mahayani, ngo uri kanzhi musi kiḽima i tshi tshintsha, zwiḽiwa zwine zwa vha zwi hayani a zwi tshinyali nga maanḓa. Kana a zwi kwamei nga mannḓa, u fhirisa zwine zwa vha zwi ḓoroboni, zwine zwa vha zwi ḓoroboni ndi zwone zwine zwa kwamea nga mannḓa, kana zwine zwa tshinyalesa.

U ṱuwa ha vhulimi zwi sia shango ḽe ḽo hu tshi khou tambuliwa, nga uri vhulimi ndi zwone zwo faraho ikonomi ya Afurika Tshipembe. Kharali vhulimi howa, zwi amba uri ikonomi ya Afurika Tshipembe nayo imbo ḓi wa.

Khaedu dzine vha tsinda vha sedzana nadzo kha u swikelela zwiḽiwa zwi re na pfushi nga murahu ha musi vhono pfuluswa. Ndi zwa uri kharali vha tshi khou ṱoḓa zwiḽiwa zwa pfushi, zwi amba uri, vha ḓo tea u yo to, to renga mashophoni, u fhirisa musi vha hafho he vha vha tshi dzula hone. Nga uri he vha vha vha tshi dzula hone, vha vha tshi to ya vha to ka ngadeni, he vha ṱwa vha hone.

Zwi to bva i kha muthu ene muṋe uri ene u kho ṱoḓa u itani ngayo vhaṅwe vha ya laṱa vhaṅwe vha shumisa kha zwiṅwe zwithu hafhu, zwithu zwine vha shumisa khazwoi ndi zwithu zwino tonga miṅwadzi vha ya shumisi heiḽa mithenga ya zwiṋoni kha u khavhisa miṅwadzi uri i nakese.

Zwi dzhia thirty minetse. Zwine zwa sumbedza uri mushumo ndi wa vhuḓi ndi musi heiḽa khuhu yo sala i si tshena mathenga na luthihi.

Lukanda lu a ḓi vheiwa firidzhini.

Luṅwe lukanda lwa tshifuwo lu ngaho lukanda lwa kholomo lu a omisiwa ho lwua lukanda lwa kholomoi lwa fhedza lwa shumiswa kha u ita zwiambaro, zwiambaro zwingaho masheḓo .

Maḓi a ne a vha a khou shumiswa khau ṱhuvha khuhu i a vha a khou itela uri musi heiḽa khuhu heiḽa i tshi ṱhuvhiwa haḽa mathenga i a kone u ṱavhanya u bva ngori nga maḓi rotholai a nga si ṱavhanye u bva honehai hu dzhiwa maḓi a shelwa kha ndishi ha dzhiwa khuhu heiḽa khuhu heiḽani ya pangiwa hangei nga ngomu ha maḓi haḽa o fhisa uri i kone u kokodzela mathenga hutshi ṱhuvhiwa.

Mafhi a ya vheiwa nga ngomu firidzhini uri a dzule o vhibvai a sathu swika makete.

Mutakaloi hu vha ho ṱhavha dzhekiseni dzo ri heḽa khuhu i vhe i na mutakalo wavhuḓi.

Hai ndi vhona u nga nḓila dzi a fana ndi dzedzo nthihi.

A huna zwifhinga zwo khetheaho zwa mvelele kana zwa vhuṱambo zwine ha ṱhavhiwa zwiṋoni zwinzhi nga tshifhinga tshithihi.

Miṱa ya hune nda dzula hone i ṱhukhula khuhu nga zwanḓa nahone nḓila ine nṋe nda vhona i khwine ndi yeneyo ya zwanḓa ngori a i lengi lengi nahone ni to dzhia khuhu yaṋu na i panga kha maḓi o no fhisa na mbo ḓi I ṱhuvha.

Ee ndi a muḓivha. Hoyo muthu hoyo u vha a khou itela uri a kono u wana tshelede.

A thi ḓivhi maga ane a katelwa kha u bvisa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu.

Maitele a u hama kha vhupo ha bulasi ṱhukhu a thi a ḓivhi.

Thusa kha u ṱhukhula khuhu honeha hayi ndo vha ndo tshuwa nga mannḓa ngauri musi ni tshi khou ṱhuvha khuhui zwi vha zwi tshi khou tshuwisa nahone a si zwithu zwo leluwaho nga mannḓa, a si zwe nda vha ndo zwi lavhelela.

Ee ndo no vhuya nda vhona khathihi na u shela mulenzhe kha u vhulawa ha zwifuwo. U vhulawa ha zwifuwoi ndi zwithu zwi no konḓa nga mannḓa ngori ni pfha u nga ri zwi a tshuwisa ngori ni pfha ungari ni kho to vhulaya tshithu tshe tsha tshi tshi khou tshila.

Nḓila dza sialala dzine dza shumiswa kha u vhulaya zwifuwo i vhuponi hangai ndi he dziḽa dza uri hu dudedziwe maḓi o u fhisa. Musi u tshi khou vhulaya khuhu zwavhuḓi vhuḓi hu hududedziwe maḓi ofhisa heiḽa khuhu heiḽani i viiwe i tshi fhedza u viwa nga u to ralo i pangiwe kha ha ḽa maḓi ofhisa uri haḽa mathenga a hone a kone u ṱhuvhea zwavhuḓi, i fhedze i ṱhuvhiwe i ṱhuvhiwe ṱhuvhiwe i tshi fhela u ṱhuvhiwa ya vuliwa nga vhukati ha ntshiwa zwithu zwine zwa vha nga ngomu zwi fanaho na zwibilu, mala na zwivhindi ya kona u tshetshekana dzhiiwa ya bikiwa.

Ṋama i ya pangiwa kha ma puḽasitiki ya ya ya rengiswa kha dzi butshara kana kha mashopho a no rengisa dzi ṋama.

Maga a tsireledzo ane a fanela u dzhia musi hu tshi khou vhulaiwa zwifuwoi ndi a uri vhathu vha ambara magiḽafu ngauri a vha ḓivhi zwori hezwiḽa zwifuwo zwo vha zwi na vhulwadze ḓe.

Thaidzo dzine vhafuwi vha ṱangana nadzo kana dzine vho ḓowelelana nadzo ndi dza uri nga tshiṅwe tshifhinga ni a wana hezwo zwi fuwiwai zwi tshi khou lwala havhaḽa vhathui vha tshi yo ṱhavha hezwiḽa zwifuwa uri vha kone u zwi ita uri zwi vhe ṋamai vhavha vha songo ambara ma hand gloves zwine zwa sia havho vhathu vha tshi kavhiwa nga vhulwadze.

Mbilaelo dza mutakalo dzine dza ḓa na u ṱhukhula khuhu ndi dza uri nga tshiṅwe tshifhingai ni a wana heyo khuhu i na vhulwadze kana i tshi khou lwala zwine zwa nga sia na ini muṋei ni tshi khou kavhiwa nga hovho vhulwadze.

Khaedu dzine vhalimi vha ṱangana nadzo nga tshifhinga tsha u vhulaya zwifuwo zwine zwa vha uri ndi zwihulwane ndi dza uri nga tshiṅwe tshifhinga kharali vha tshi kho vhulaya zwifuwo zwine zwa vho uri ndi zwihulwane zwi ngaho kholomoi vha nga ḓi fhedza vho huvhala ngori musi vha tshi kho vhulaya kholomoi kholomo nga ngeno na yo khulwane i ḓo vha i tshi khou lingedza u ḓi lwela nayo zwine zwa nga sia i vhafuwi vha tshi kho vhaisala kana vha tshi khou vhaiswa nga heyo kholomo.

Khaedu dzine vhafuwi vha ṱangana nadzo musi vha tshi kho bvisa lukanda lwa zwifuwo zwihulwanei sa kholomo, ndi dza uri nga tshiṅwe tshifhinga i kholomo i vha i khulwane nga maanḓa zwine zwa amba uri vha tea u dzhia tshifhinga tshilapfu lapfu uri vha fhedze u bvisa lwo lo lukanda nahone musi vha tshi via kholomoi na nayo i vha i khou lwa zwine zwa nga sia vhafuwi vha tshi kho vhaisala.

Maga ane vhafuwi vha a dzhiai ndi a u tesṱa zwifuwo zwavho.

Mushumo une wa itwai nga mvelele kana vhurereli kha u vhulaya zwifuwo hune wa dzula u hone ndi mushumo u no tonga wa vhadzimu, mushumo wa miṱambo i no tonga minyanya.

Vhugudisi vhune ha ṱodea kha muthu ane a shela mulenzhe kha u vhulayai ndi vhugudisi ha vhudokotela.

Vhutsila vhune ha ṱodea u itela u ṱanzwa lukanda lwa zwifuwo zwavhuḓi hu si na u tshinyadza lukanda lwa tshoi, ndi lwa uri musi muthu a tshi kho ṱanzwa lukanda lwa hetsho tshifuwoi u to shumisa maḓi fhedzi a si shumise zwiṅwe zwithu zwi no nga dzi chemicals kana mishonga.

Zwishumiswa zwine zwa shumiswai kha u bvisa lukanda lwa zwifuwoi ndi zwithu zwino tonga mitshini, ine ya shuma kha u bvisa lwonolo lukanda lwa zwifuwo na lufhanga.

Vhathu kha vhupo ha hashui vha shumisa zwanḓa zwavho kha u hama.

U bvisa lukandai zwo fhambana kha uri kha khuhui u vha u kho to ṱhuvha mathenga a hone, fhedzi kha zwiṅwe zwifuwo u vha u kho to ntsha ṋama ya hone lukanda lwa hone straight.

Mafhi kha musalauno i a vho kuvhanganywa u ṱavhanya u fhirisa musala wa kale ngauri kha musalaunoi hu vho shumiswa mitshini ha dovha futhi a shumisiwa na mishonga na dzi dzhekiseni, dzi dzhekiseni hedzinoni dzi a ṱavhanya u alusa zwithu zwino tonga dzi kholomo dza dovha futhi dza ita uri kholomo i ntshe mafhi manzhi. Mitshini heinoni i a shuma kha u hama mafhi kha dzi kholomo.

U ṱhukhula khuhui zwi a dzhia tshifhinga. U tshi ṱoḓa u ṱhukhula khuhui u thoma nga u dzhia lufhanga, wa i fara milenzhe, wa fhedza hafhu wa i ṱhukhula mukulo ṱhoho ya hone heiḽa khuhu heiḽani i ḓo kona u fhumula ya ri hwii u sumbedza uri yo ṱhukhulea u tshi fhedza wa dudedza maḓi ofhisa, wa shela nga ngomu ndishini u tshi fhedza u shela nga ngomu ndishini wa dzhia hedziḽa khuhu wa panga nga ngomu hafhaḽa ndishini uri haḽa mathenga a hone a ṱavhanye u ṱhuvhea, wa fhedza wa i thuvha wa i thuvha wa i thuvha wa i thuvha u tshi fhedza u i thuvha yoṱhe isi tshena mathenga i yo novha clean wa i dzhia wa i ṱanzwa futhi nga maḓi o rothola wa i ṱanzwa uri ivhe i clean u tshi fhedza u iṱanzwa nga u to ralo wa idzhiwa wa i vula nga vhukati wa ntsha zwithu zwi no tonga zwibilu, mala na tshivhindi u tshi fhedza wa kona u tshetshelela ya bva kha dzi thango thango thango.